Ukonga imali kuqakatheke khulu ngombana ukwazi bona ukhamba ikhambo elide khulu ungakwazi ukuberegisa ngayo nofana ukuthenga ukudla endleleni ukhambe ngayo indlela yoke.

Mina ngibona ngathi idla imali khulu yinto kobana ngikhambe ngiyozithabisa nabangani ngikhambe ngiyozithabisa endaweni ezibiza khulu.

Ngingamtjela bonyana nangabe akakwazi ukubamba imali ngesandla ngingamtjela bonyana akhambe ayoyifaka ebhanga ngiyo into engamenza ukuthi imalakhe ihlale ikhona.

Ngiqinisekisa bonyana imalami ngiyifake ebhanga ngesikhathi sokufika ikhambo lami ngikwazi ukuyikhipha ngikghone ukukhamba ngayo.

Lokhu kungaphazanyiswa ngombana imali yeranda iphasi khulu begodu nangifika ezweni langaphandle kungabonakala imali leya iyehle khulu iyincani khulu ingakwazi bonyana ngingayisebenzisa.

Ngingamhlathulula bona imali yangapha eSewula Afrika ungayibona bonyana yinengi kodwana nawufika ngale ngaphandle nawuthenga ngayo iba yincani khulu.

Into engingamyelelisa ngayo ngingamyelelisa bonyana abe nethikithi lesiphaphamtjhini begodi abenemali encani yokungena ehotela.

Into engingamyelelisa yona kubonyana angakhulumisana umuntu nanoma ngubani angamaziko.

Ngingabayelelisa bonyana bakhambe baye ebhanga bafike babazise ngemali le bonyana isebenza njani.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngombana angeze wazi ukuthi ikhambo lakho liyokhamba njani begodi uyohlangana nani phambili.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nabo ukobanyana imali nayifika eendaweni zangaphetjheya ayibanelisi izinto evane nofana egade ebazifuna.

Ngombana kwenziwa bonyana imali isetjenzwa khulu eSewula Afrika.

Iye, kumele wazi iimbalo ngombana iinlelesi zinengi khulu bangakwazi ukukurobha imali enengi khulu.

Ngingazijayeza ngokuthi bangifundise ngemali le bonyana iberega njani begodi imali enje yimalini.

Awa, akukafaneli imali kumele uyihlele uyihlele ungakathomi ikhambo lakho.

Awa, akukafaneli ayibikele angayibikeka nangabe wazi bonyana yena unemali phakathi ebhanga bonyana yena uzoyilanda ninj nakabuya ngaphetjheya.

Bona kungcono khulu ukuphatha ikarada ngombana imali ingalahleka ngesinye nesinye isikhathi begodu imali ngiyo eyenza ukuthi ugcine sowuhlangahlangane ungazi ukuthi imali uyibekephi.

Ngicabanga bonyana nawufika e-ATM yangaphetjheya angeze bakudosele imali enengi khulu kunale ebakudosela yona ekuthomeni.

Uyitjhugulule lokha ungaphetjheya ngombana iranda langaphetjheya ngilo eliphezulu khulu kunaleli langapha ngekhethu.

Ikarada lemali yikarada elisiza bonyana ukhambe ngalo indlela ede khulu begodi ngilo elirhelebha bonyana ukwazi ukuthenga ngalo nofana kukudla nokhunye.

I-US Dollar ibizwa bonyana yi USD bese i-Zimbabwe ibizwa bonyana yi

Kuqakatheke ngokuthi wazi bonyana uwonge imali engangani, begodu wonge imali engawonelisa ukuthi ufike endaweni leyo.

Into edla khulu imali, kulokha nawuberegisa ikarada, nalokha ufaka ikarada lakho ebhanga ukhipha imali.

Ngingamtjela bonyana, imali lakhe ayifaki kumaseyivisi, lokha nakafuna ukuyiberegisa akghonu ukuyikhipha.

Mina ngithoma ngokufaka iimali, yami ebhangi engazi, bonyana ngiyo engizoyiberegisa phambilini.

Kanti iphazamisa lokha nawuya eendaweni zangaphetjheya, ungathola iranda lakhona lingaphezulu, kodwana langeSewula Afrika lingaphasi.

Mhlathululela bonyana imali yeSewula Afrika, ngiyo enengi, kodwana nawufika le, ngaphetjheya, iyobonakala iyincani khulu.

Yelelisa ukuthi, abenemali yokuthenga ithikithi, begodi neyokungena ngaphakathi ewotela.

Ngingamyelelisa ukuthi angabinomuntu akhuluma naye ngeqadi, kodwana ukhulume nomuntu amaziko bonyana lo, ukhamba naye.

Iye, ngabayelelisa ukuthi, bangaya e-bank, lapho khona bazobanikela khona isizo, nofana babafundise ngemali yakhona.

Afike khulu, ngombana angeze wazi ukuthi, ikhambo lakho lizokufikisa lapho uyakhona na.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo, kulokha abantu bagcine babathathela iimali, ngombana bangazi bonyana imali le, iberega njani.

Singatjho bonyana, iranda ngiyo imali enengi, kodwana nawufika elizweni elinye langaphandle, imali yakhona ibayincani khulu.

Akukakateleleki bonyana azi iimbalo, kodwana into kumele ayazi ukuthi, athembe umuntu owaziko imali yangale ngaphetjheya.

Ngingazijayeza, ngokuthi ngibenekhambo, begodi ngibenabangani abazi imali yangaphetjheya.

Awa, akukghonakali, imali yekhambo ngiyo kosele ubenayo, lapho kuze ufike khona.

Awa, kufanele angayibikeli yibhanga yakhe, into ekumele ayenze ukuthi, imalakhe ihlale ngebhanga, nofana ayibeke ngebhanga.

Kugcono ukuthi uphathe ikarada, ngombana akusilula ukuth,i iinlelesi zikubambe ikunzi.

Lokha nakubanemali edoswako ebhanga, kulokha nawuberegisa ikarada khulu, nanoma ukhipha imali e-bank iyabadosa imali.

Kungcono, ukuyitjhugulula khona ekhethwapha, ngombana imali le, ilula begodi sesiyijwayele khulu.

Ikarada elisetjenziswa indlela eyangaphetjheya, begodi ede khulu, lisebenza ukuthi ungonga imali ngayo.

Yimali ye-Mozambique, iberegisa i-MZN, bese kubene-US dollar. I-US dollar iberegisa i-USD.

Funa ube nephetjhana lapho uzodinga khona izinto uyoziberegisa, lokho kungakusiza ukuthi ungaberegisi imali budlabha.

Ithatha isikhathi eside khulu, ngombana uze ungayazi imali, kumele uyifunde ngcono.

I-foreign currency, ihlathulula ukutjhugulula imali, nofana itjhumi.

Iye, imali ye-Zimbabwe, ingabogaboga khulu, nayingalinganiswa neranda leSewula Afrika.

Iye, ngingakghona ukuyisebenzisa godi, nangibuyelako, ngombana imali ingahlala injalo.

Ungaphatha imali enengi, ngendlela ofuna ngayo.

Kuqakatheke ngokuthi, bazi begodi babone ukuthi wena, ukhewavakatjha endaweni yangaphetjheya.

Iye, kufanele uphathe imali yethepu ngombana esikhathini esinengi ngiyo okosele uyiberegise.

Ngenzela, bonyana ingayetjiwa mumuntu.